Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore re sa kgone go reka data gore re kgone gore batla ditiro go dirisa megala ya letheka ya bone ka gonne bontsi jwa batho ga badiri jaanong gore ba fitlhele madi a go ka reka di data ha go bonolo jaanong fa di data di setse di le tlhwatlhwa godimo e mo bothata ka gonne ba bangwe ga ba kgone go di reka.

Nna ke dirisa Wi-Fi mme ke patala ka kgwedi ke patala makgolo a mane, mme e ntsaya sebaka sa kgwedi re.

Mo kgweding e fitileng ke dirisitse makgolo a mane go reka data mme ka kgone go e dirisa kgwedi yotlhe, mo kgweding e fitileng. Jaanong fa o batla go reka data tshwanetse o lebelele pele gore a o ka kgona go reka data e leng madi a gago a siame na, ka go nne nna ke dirisa Wi-Fi ke kgone le go e patala jaanong go botoka fa o itse gore o na le madi a go patala Wi-Fi, mme le data ntse go siame o ka reka data mme e tla go thusa go fitlhelela madi a rileng.

Nna nka rata fifty gig of data nka kgona le go e dirisa kgwedi yotlhe ka gonne ke tlabe ke e dirisetsa go batla tiro, jalo le jalo, le go dirisa mafaratlhatlha, mme fa e ka tsena kgwedi engwe le engwe fa kgwedi e thoma go ka nna botoka.

Ke nagana ke ka kgone go dirisa megala ya letheka nako ngwe le ngwe mme o kgone go tsena le mo inthaneteng re kgona go dira dilo ka bonako re kgone goitsi tse di diragalang mo lefatsheng le le ka kwano le mafatshe a mangwe bonolo mme ke nagana se seka ka tswela mongwe le mongwe mosola yo dirisang mogala wa letheka ebile thata-thata mogala wa letheka o dirisiwang gone jaanong e seng wa se kgale.

O ya kwa lebenkeleng o fitlhe o reka data ya metso e o dirisang mme o ka reka inthanete data ya madi a o a kgonang kgotsa a o nang le o ne, mme ga ba tshwanela go go neela pampiri pampitshana eo, o tlo go tsenya dinomoro tse di mo gapetswang eo mo mogaleng wa gago jaaka fela go kwetswe mo pampitshaneng eo, mme morago ga sebaka e tla e setse e tsene mo mogaleng wa gago mme fela jalo o tla bo o feditse.

O ka ya mo mogaleng wa letheka wa me mme ka batla di-settings and then from di-settings ka batla data saver gore e kgone go boloka data e ke e dirisang data tshetsana ka nako eo ke o dirisang mogala wa gago wa letheka le data e tla bereka sentle ka tsela eo o kgona go boloka data.